Angisoze ngakhohlwa ngisemabangeni aphansi. Esikoleni sami kwakufike umdlalo omusha ngalowo nyaka. Lapho sasimasha khona, sigqoke umfaniswano, siphethe amapholi, esidlala ngawo anamafilegi, siwaphosa phezulu, sishaya nezigubhu. Lapho kulowo mdlalo ngakhethwa ukuba ngizimbandakanye, yilapho engazimisele khona ngizijwayeza ukuwazi umdlalo ngaleyo ndlela yokuthi ngagcina sengikhethwa njengomholi ozofundisa lowo mdlalo. Yilapho engathokoza khona ngoba kwang'fundisa ukuthi kunjani ukuba ngumholi.

Njengothisha ngingabiza umfundi eceleni, ngihlale naye phansi, ngixoxe naye mayelana ngalolu daba lwakhe. Ngingambuza ukuthi, kungani engakwazi ukuzimbandakanya nabanye abafundi? Ngiphinde ngimbuze ukuthi, ingabe uzizwa kanjani ngokugconwa ngabanye abafundi mayelana nalesi simo sakhe? Uma enamahloni nokukhuluma nami, ngingamuphakamisela ukuba akhulume nomunye umuntu angazizwa ekhululekile ukukhuluma naye. Uma evuleleka isifuba singahlala phansi sizame ukuxazulula lolu daba lwakhe.

Ukwakhiwa okuhlukile, okugobile, okunama anohlelo lokukhanyisa olunamandla lwe-LED. Kwakha i-ambience yokucwilisa. Ububanzi ikhonsathi ekhanyayo kahle, enezihlalo ezi-ample, ukudla kanye nezindlela zokuzijabulisa okuqinisekisa okuhlangenwe nakho. okunethezekile, nokujabulisayo kwabalandeli. Uphahla oluhlaza, ophahleni oluhlaza okotshani, lunikeza ukufakwa, kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla, futhi kwakha indawo yemvelo yezilwane zasendle zasendaweni.

Hlela usuku lwakho isonto noma inyanga, unikeze izikhathi ezithile zokuzibophezela okufundwayo kanye nemidlalo. Gxila emisebenzini ebalulekile kakhulu nemisebenzi, kanye nokwethulwa okubucayi lapho kunesidingo. Yazisa abaqeqeshi nothisha bakho ngokuzibophezela kwakho kwezemfundo kanye nemidlalo, futhi uxoxisane ngezinguquko lapho kunesidingo. Cela usizo kusuka kubalingani beqembu ofunda nabo noma abeluleki lapho kunesidingo. Gcina abaqeqeshi bakho benolwazi ngezibopho zakho zemfundo kanye nanoma yiziphi izinselelo obhekene nazo.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe omhlaba ingaba nomthelela omuhle emnothweni kanye namathuba emisebenzi eNingizimu Afrika. Imicimbi yezemidlalo yamazwe omhlaba, iheha izivakashi, ukudala isidingo sendawo yokuhlala, ukudla kanye nezinsizakalo zokuhamba ezingakhulisa umnotho wasekhaya. Imicimbi idinga abasebenzi besikashana, kufaka phakathi abaxhumanisi bomcimbi, abasebenzi bezokuphepha, nabasebenzi bezihambi abanganikeza amathuba emisebenzi wesikhashana. Ukusingathwa kwemicimbi yamazwe omhlaba kungaholela ekutshalweni kwezimali kwingqalasizinda, njengezinkundla zemidlalo, izikhumulo zezindiza kanye nezinhlelo zokuhamba ezingadala amathuba emisebenzi futhi

Ngincoma ukufaka imidlalo esebenza ngomzimba, ukusebenzisana, kanye nokucabanga kwamasu. I-bankball, umdlalo omnandi osheshayo ofundwayo, okhuthaza ukusebenzisana, ukudlula kanye nokucabanga kwamasu. Abadlali kumele basebenze ngokubambisana ukuqedela inombolo ebekiwe yokudlula ngaphambi kokuthola amaphuzu, isikali se-coin. Abadlali kumele basebenze ngokubambisana ukumboza isigaxa ngenkathi umdlali oyedwa ezama ukuba afake izinyathelo ngezigaxa ezimbili ezihlukene. Ulwembi lwesicabucabu, abadlali kumele badabule inkambo yesigaxa ngenkathi begwema ukumakwa.